Ngingamchazela ukuthi i-ephu iyasebenza futhi iyasiza ngoba emadolobheni ogogo bayabanjwa inkunzi. Tholukuthi umuntu umubamba inkunzi ehambe eyokhipha imali yakhe yonke mene-ephu uzokwazi ukuthi babembambile inkunzi ekwazi ukuyivala i-akhawunti ukuthi bengabi besakwazi ukukhipha imali. And ngingamchazela ukuthi akudingeki ukuthi uze uye uze uye ngqo emahhovisini ebhange olisebenzisayo ukuze ukwazi ukusendela umuntu imali, uyakwazi ukusebenzisa i-ephu ukuthi usendele umuntu imali futhi mawuhlala ey'ndaweni ezisemakhaya uyakwazi ukuthenga i-airtime idatha kuyo kuyona i-ephu ngaphandle kokuthi uze uzokhipha imali ebhange. Ukwazi ukuthenga i-airtime noma idatha esitoro.

I-akhawunti into eyenza ugcine utholukuthi uyayivala ukuthi abantu abasebenza emabhange noma ey'ndaweni zamabhange abanalo isineke namakhasimende abo. Uzothola ukuthi uyakwazi ukuthi ubafonele manje athathe isikhathi eside esingaphe kwe-hour ukuthi bekwazi ukubamba ukubamba ifoni ngaleyo ndlela angikwazi ukuthemba abantu abenza kanjalo ngemali yami leyo nto iyakwenza ukuthi ugcine usuyivala ibhange.

Angiboni kuyinto enhle ukwenza kanjalo ukusebenzisa imali ebolekiwe ukuze ukwazi yokukhokha esinye isikweletu ngoba leyo ndlela ugcina uthi useyikweletini impilo yakho yonke ugcine ususey'kweletini uma usebenza imali yakho awuyiboni ithi uma ifika ihambe. Ngaleyo ndlela mina ngingagqugquzela ukuthi abantu bevakashele iy'ndawo eyiseduzane, la bazokwazi khona ukuncijiswa ngendlela yokuphatha imali. Khona bezokwazi ukukhokhela izikweletu zabo ngendlela elungile engawafaki ey'kweletini.

Ngingamcebisa ukuthi akhethe i-medical aid akwaziyo ukuyikhokhela futhi uma ebona ukuthi uwumuntu ongagula guli njalo engakwazi ukuthi eyeke ukhokhele i-medical aid uma kuwukuthi uyagula or khona into engamphethe kahle evakashele umtholampilo oseduzane ukuze esizakale kunokuthi ebe ne-medical aid, akangakwazi ukuyikhokhela ezogcina isimfaka ey'kweletini.

Into engingayenza emshwalensini wami ngingakwazi ukuthi ngifake noma ngandise abantu engizobafaka njengayo ingane yami kumele ngiyifake kumshwalense ngoba ukusweleka komuntu noma ukushona komuntu akusiyo into ehlelwayo, noma ongayazi ukuthi umuntu uzohamba nini emhlabeni. Ngaleyo ndlela kumele uhlezi unawo umshwalense ukuze uma kwenzeka kukhona oswelekayo ukwazi ukuthi umngcwabe ngenhlonipho nangendlela elungile.

Mina ngingamcebisa umalume ukuthi angiboni kuyicebo elihle ukuthi uma ufuna imoto uyithenge ngale ndlela yokuthi ingena kwikhava, uyithenge kancane kancane kancane kancane. Kungcono uma udinga imoto uyithenge usuyithenga ngemali ephelele. Ungeke ulobu ukhokhela kancane kancane ngoba ugcine usukhokha imali engaphezulu kwale imoto ebiza wona. Uma uyithenga uyithenga ngemali ephelele.

Isikhathi esiningi uma sinqatshwe isicelo sokuthi udinga i-UIF kusuke kwenziwa ukuthi mhlampe khona umsebenzi oqashwe kuwena, noma uyasebenza noma khona i-income noma imali or engenayo oyitholayo. So, ngaleyo ndlela le uma kuwukuthi konke lokho akukho kumina ngingavakashela amahhovisi aseduzane ngoba imali ye-UIF uyicela ufake isicelo sayo uma uyidinga ngempela ngoba ungasebenzi ufuna ukwazi ukuthi unakekele umndeni wakho ngaleso sikhathi ungakwazi ukuthola imali engenayo.

Ukusebenzisa ithekhinoloji noma ubuchwepheshe ukuze bekwazi ukoleka lezo mali ngaleyo ndlela bazodinga idatha.

Ikhadi lesikweletu noma i-credit card uyivula uma uwumuntu ojwayele ukuthenga izinto ngesikweletu khona uzokwazi ukukhuphula i-credit score yakho.